Batho ba ba tlhokang tiro, gantsi ba tshwanetse go dirisa internet-e go bona dipapatso tsa tiro, go tlatsa diforomo tsa kopo, go romela di-CV le dikwalo, go tsenela le interview ka video jaaka Teams. Fa data e le theko ya kwa godimo, batho ba palelwa ke go connect-a le ditlhopha tsa tiro, ga ba kgone kopo ka nako, ga ba kgone go bona ditiro tse di newang online.

Nna ke dirisa data ya rain-e, e e leng eight hundred and-e, eight hundred and-e twenty-five kgwedi le kgwedi. Ga e fele, e botoka go na le tse, le tse dingwe, ka gonne tse dingwe ga di tshware sentle fo-fo lefelong le ke leng fo lona, yona e tshwara sentle.

Ke rekile ya eight twenty-five, mme e dirisiwa ke lelapa lotlhe. Re e dirisetsa tsa mosebetsi, tsa sekolo, le-le for le go phela. Fa o batla data, o tshwanetse o lebelele gore ke bokae le lefelo le o dulang fo go lone, gore network-e e o e sebedisa e sebetsang hantle na.

Nna ke sebedisa data e e sa feleng, go raya gore ga e na boemo, ga e na mo e felang, ka-ka teng e fela ka mafelelong a kgwedi. Nka rata gore e tsenngwe mathomong a kgwedi e ntšha.

Data ya Five G e e na le lebelo e le tota fa o e sebedisa mo galeng wa seatla. E botoka le fa o na le di-interview tsa video bo di-Teams, bo di-Zoom, dinepe di tlhagelela sentle. Ga gona se-se-se-se e fetolang gore e nne ka mokgwa o mongwe.

Go ya ka gore o sebedisa data ya neteweke e feng, o tlile go dialer star le dinomoro tse network-e eo e gofileng tsone. Star, go na le nomoro e nngwe then-e o re hash-e. Fa o fetsa, o kgona go tsenya data e o ka e sebedisang. O kgona le go, le go ka thusa ba bangwe ba lelapa, e bidiwa hotspot-e.

Data ya me ke ya go se fele. Fa e ka fela pele kgwedi e fela, se nka se dirang ke go, ke go bua le ba neteweke e ke e sebedisang, gore go fedile, ntse le e bitsa data ya go se fele go fedile, gore ba kgone go nthusa.

Ke reka data, ke e bona e le botoka ka gonne gona le di, gona le tse di-di isitsweng fatshe ka madi, tseo tse e leng gore ke di-promotion-e. Ke mokgwa o network-e e kgonang go i-market-a ka yona, ka tsela eo ke ka . Ke ka mokgwa o ke bolokang madi.

Ee, wa kgona go aroganya data ya gago le tsala. Nna ka tsela e ke itseng ke go sebedisa network-e service. USSD o typer star le nomoro e network-e e go fang yona, gore o kgone go share-ra data le tsala ya gago, gore o kgone go aroganya magareng ga lona le le babedi.